Abantu bathinteka khulu, abantu bathinteka khulu begodu nakukhuphula amathikithi weembhesi ngombana abantu abarholi imali enengi khulu, khulukazi laba abagibela iimbhesi.

Kukobana abantu angeze bakghona bona bayehlise ngombana iimbhesi namathikithi nasele zikhuphukile, zikhuphukile. Angeke kusakghonakala bona zehle ngombana mazehla, abantu angekhe basavuma bona zikhutjhukiswe.

Kubalimaza kwamambala, kubalimaza kwamambala ngombana abantu ababerega eenkhwitjhini abarholi imali enengi khulu, barhola imali encani begodu abalali emakhwitjhini, yingakho jemde bagibele iimbhesi mihla ngamalanga begodu kubabizela khulu lokhu ngombana banemindeni abayondlako.

engingathanda bona ilandelwe. Ikambiso engingathanda bona ilandelwe, kukobana benze isiqiniseko bona iimbhesi zirerhe ukuthi zikhambe eendleleni begodu abantu abazitjhayelayo nabo barerhe banezinto ezisemthethweni.

Ngokubona kwami jemde baqale bona abantu barhola imali ezingakanani begodu baqale bona banengi kangangani abantu abagibela iimbhesi.

Ngibona ngibona bona urhulumende jemudi ayilandelele ngombana abanye bayazikhuphukisela begodu abanye benza izinto ezingekho emthethweni, bathengisa amathikithi.

Abakhamba ngeenthuthi, abantu abakhamba ngeenthuthi zabo namkha iinkoloyi angeze bakhamba ngeembhesi ngombana bathi iimbhesi azikaphephi, abanye bathi iimbhesi zibafikisa lada emberegweni.

Yeembhesi ayikhutjhulwa ngendlela abakhweli, iinkhamphani zidlelezela abakhweli. Ikhutjhulwa ngombana kusuke ubujamo, kubujamo begodu kusuke kukoselekile bona ikhutjhulwe.

Bayacatjangelwa khulu ngombana mabayikhuphulako, abayikhuphuli ngentengo ephezulu khulu. Bazoyikhuphula ngama-two randa namkha ama-three randa, bayabacabangela khulu ngombana banengi abantu ababeregisa iimbhesi.

Ngiyibona ikhambiselana kuhle khulu nobujamo lobu ngombana abantu abanengi abahlala kude bayakghona bona bakghone bathenge amathikithi begodu ngibona ingabizi khulu ngombana esikhathini sanengi njesi iranda leSewula Afrika lehle khulu kwamambala begodu abekho nabo into ebangayenza, kukhuphula kweentengo.

Ngibona bona angeze kwakghonakala ngombana abantu abarhola ipentjheni nabantu ababeregayo, abakhwela iimbhesi bababala njengabantu abafanayo ngombana abangekhe bakwazi bona laba ababeregayo bakhutjhulelwe kodwana laba abarhola ipentjheni behliselwe ngombana bazokwala nabo bazoba kuzokuba nobujamo bona abantu laba ababeregako bale bangasagibeli iimbhesi.

Ngibona bona ukuthi kuzoba netjharagano kwamambala, ngaphandle kokobana abantu, abobamkhulu nabogogo babe nebhesi yabo, iimbhesi zabo ezikghona bona zibalayitjhe, khona intengo yakhona ingeke ifane neyabantu abagibela iimbhesi abaya emberegweni.

babaqale kufuze babaqale ngombana abantu bahlala eendaweni ezikude khulu begodu ngobunengi abobamkhulu nabogogo bahlala eendaweni ezisemaplasini ezikude khulu.

kungabasiza khulu ngombana imali yomndende ayikho yinengi khulu begodu yenza izinto ezinengi begodu abanye bondla imindeni yabo ngayo.

Abobamkhulu nabogogo bangabaphulela ngephesente mangabe ibhesi ithikithi lebhesi libiza ngelanga, libiza u-hundred randa, bangabaphulela nge-twenty randa bakghone bona

Ezinye ziyabatjheja ngokwaneleko, ezinye azibatjheji ngokwaneleko ngombana manengi khulu zinengi khulu izingozi ezenzekayo ngeembhesi.

Zikhona iimbhesi ezikhamba ngokufaneleko, zikhona ezingakhambi ngokufaneleko ngombana esikhathini esinengi ukereya bona kuthiwa ibhesi iphukile, ayisakhonanga bona ifike nge-iri leli ebekukosele ifike ngalo.

Abanengi abantu bathi, azibafikisi ngesikhathi emberegweni. Ukuze bafike ngesikhathi jemde bavuke ekuseni khulu.

Kuya ngabantu bona banjani, kukhona abanye abangabaphathi kuhle.

Ezisuka emalokitjhini ziya emadorobheni zikhamba ngesikhathi begodu zanele.

KUberega khulu ngombana esikhathini sanjena zinengi khulu iingozi zeenkoloyi begodu iimbhesi kUberega khulu ngombana zithola zilayitjha abantu abanengi khulu bona zingakhamba eendleleni

Kungombana ziphatha abantu abanengi khulu begodu zikhamba ekuseni begodu basuke benzela bona kungabi neengozi ezinengi khulu endleleni.

Awa, awa, ayibi nemigodi khulu indlela ekhamba iimbhesi.

Kuqakathekile bona bafake isikontiri ngombana ethulini ibhesi abantu bazokurhabula ithuli ngaphakathi lokha ibhesi mayikhamba.

Esibekwele iimbhesi bona zikhambe zizodwa ngu-eighty namkha u-hundred.

Mudi abantu abanengi ngibona bona mina bangabathatheli ngombana basuke benza isiqiniseko bona bafika baphephile begodu mawungaqalisisa kuhle bona laba abafika bajarhele bona bafike ngesikhathi, benza iingozi khulu kwamambala endleleni. Kuqakathekile bona ufike uphephile, kunokuba ufike ungekho lapha.